Mo setsong sa rona sa baTswana motoitsi le leteisi ke diaparo tse di apariwang ka manyalo go bontsha moTswana yo o itlotlang ebile yo ithatang.

Fa mosadi a tlhokafaletswe ke monna o tshwanetse go mo ilela sebaka sa ngwaga mme seno se botlhokwa ka gore se akaretsa go tlhokomela mmele, go fola moeng, tlhokomelo ya lelapa le tlhokomelo ya bana.

Diaparo tseo ke tlileng go di apara fa malome wa me a nyala kwa KZN ke leteisi kgotsa motoise ka gonne ke tsone diaparo tsa baTswana tseo di apariwang ka manyalo.

Letsatsi leo goneng go na le braai kwa gae ke letsatsi leo ke neng ke itumetse thata morago ga sebaka se se telele ke sa bone ditsala tsa me mme ke ne ka dirisang malatsi a boikhutso go ikgolaganya le bona. Go ne go apeilwe dijo tse di monate mme re braai-ile le nama, go ne go le monate thata mme ke letsatsi le nka setsogeng ke le lebetse.

Fa ke le ba kwa isagong batho ba le bantsi ba sa ntse ba nyala ee, fela palo ya bona e fokotsega mo mafelong a mantsi go nale mabaka a mantsi a a dirang gore motho a re ga a batle go nyadiwa. Maikutlo a a akaretsang a a fetogileng ka lenyalo, boikemelo le kgolo ya botho.

Ee, tota moaparo wa setso o ka nna o le mosola thata mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Fa o apere ka tsela e e nang le seriti, moaparo wa setso o ka supa boitshupo le boikgantsho jwa setso go faposa mo gare ga batho le tlotlo.

Ee, seno ke potso e e tletseng maikutlo le kgakololo ya moso. Fa ke akanya ka dilo tse di botlhokwa tse di ithutiwang go tswa mo go bo rremogolo kgotsa bo nkoko ke ka re tlotlo, pelo e botsalano, go seka wa lebala kwa o tswang teng le go dira ka natla.

Ee, basadi ba tshwanetse go nna le seabe mo dipuisanong tsa lobola kana magadi mme seno se ka dira fela ke basadi bao ba nyetseng ka gonne ba na le maitemogelo ka seo ba tla beng ba se bua.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di dira sengwe le sengwe se se fetang fela go apesa mmele. Di isa molaetsa, tseno di bontsha setso sa motho, dingwao tsa gagwe le kamano ya gagwe le mo mosika o a tswang mo go o ne mme seno se akaretsa dingwao le setso, ditumelelo le kgolo ya motho.

Karabo ke gore nnyaa, motho ga a phosa go tsenela tiro ya setso ga go a tshwanela go raya gore o tshwanetse wa amogela sengwe le sengwe se se tsamaelanang le setso seo jaaka dijo ke mabaka a utlwalang a ka dira gore motho a sa batle go ja dijo tsa setso. Mme seno se akaretsa boikgethelo jwa dijo, boitekanelo, le diphologolo le ditumelelo kgotsa dikwalo tsa tumelo.

Karabo ke gore nnyaa, ga se diaparo fela tsa setso ka nosi tse di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse di kaiwa di sa siamela mebele. Go na le mabaka a mantsi a akaretsang botshelo jwa segompieno, tse di amanang le maikutlo a bana ka diaparo, mme seno se akaretsa mokgwa wa setso le boitshupo jwa sešweng le diphetogo mo mebileng ya fashion-e.

Lebaka leo le ka tswang le le kwa morago ga seo ke go supa phetogo mo boemong jwa botshelo jwa ngwana wa mosimane mme seno se akaretsa tshwano ya botshelo jo boswa, go kgaogana le kgale, go simolola sešwa le go itshupa mo bathong.

Go na le dikao di le dintsi tsa diaparo tsa setso tsa basadi tse di tlhalosiwang sešwa reimagined kgotsa tse di dirwang sešwa redesigned go tshamekela le diphetogo tsa manyako mme di ntse di tlotla motheo wa tsone. Mme seno se akaretsa dikao tse di tlotlegang ke tse di latelang, leteisi le le nang le motswako wa sešweng le sa basadi sa Ndebele le seZulu.